Tjhe, sena ha se ya loka ke kgethollo e lokileng. Ho mmeng ke tseba lekeishene la Soshanguve, le kwana Kimberly. Le mona Foreisetata mona Bloemfontein, Senekal le Welkom.

O lokela ho etsa bo nnete ba hore o nkile dintho tsa hao tsa ho hlapa, ke yona ntho ya bohlokwa hlokwa ya pele. Ya ho etsa bo nnete ba hore o nkile dintho tsa ho hlapa. Tjhelete e lekaneng leeto la hao, ho ya le ho kgutla. Diaparo tse tla lekanang ho leeto la hao ho ya le ho kgutla. Le dijo mohlomong haeba o hloka ho tsamaya ka dijo ho ya le ho leetong la hao.

Ke ka lebaka la hore bakganni ba e ba ba kganna ba tatile, ho mmeng ba kganna ka lebelo le hodimo. Mme ba se ba ba hlolwa ke be ba hlolwa ke ho laola dikoloi tsa bona kapa ona makoloi a bona. Ka ha ba leka ho qoba mela ena e melelele kapa yona traffic e batlang ho kopana le yona kapa ho qobana le yona tseleng ha ho ya Pasekeng ya bona. Hoba ka nako tsa Paseka ho a tlala mebileng mona e ba le traffic.

Malome, a tsa hona le nako tse ding bakganni ba diteraka ba kgannang ka tsela e ka ba e nngwe e kang ke dikoloi tse nyenyane. O ba o tla fumana ba kganna ka lebelo le hodimo, ba overtake. Ho mmeng ba kganna bohlaswa. Jwalo ka ha e ka ba palame dikoloi tse nyenyana tse kgonang ho laoleha ka ha bobebe. Ke mathata hobane tsena di di qosa dikotsi tse kgolo haholo mebileng. Hobane teraka ha e ka wa e na le mo monyetla wa ho ka bolaya batho ba ba ngata mme ba seng ka terakeng eo kapa ba hole le yona kotsi eo. Haholoholo teraka tsena tsa di tsa petrol kapa tsona tse tsamaisang ntho tsena tse tjhesehang ha bobebe.

Papa, wa tseba hona le taba e dutseng ha bohloko. Ka kopo le ka hlompho e kgolo jwalo ka ntate wa ka. Wa tseba ke hloka metswalle ka lebaka lena la hore wena o o raditekesi, ho mmeng o na le dithunya. Batho ba ntshaba ka lebaka la hao, ba tshaba ho etsa setswalle le nna, ba tshaba hore o tla ba thunyana. Ho mmeng le nna ke tshaba ho ba jwetsa hore o ke ke be wa etsa seo. Hobane hake kgone le ho bua le bona, ho ba ba ke ke ba bua le nna ba latola ho bua le nna mabapi le taba ena ya hore ba o tshaba le nna ba tshaba.

Dumela ntate. Mona kgwebong ena ya rona re sebetsa ka hore re tlo o lata ho tloha airport haebaneng o hloka ho latuwa ho tloha airport. Ho mmeng re tla le wena mona, re na le BNB moo e leng hore batho ba tla robala. Ho na le dikarolo tse etseditsweng batho ba tlang mona ba tla robala. Ho na le moputso o monyenyane eo ba tla ho patala. Ho mmeng re na le tsona dikamore tsa malapa, batho ba tsamayang ba le bang, le tsa batho ba tsamayang ba le babedi. Monana o tla tla o tla bona le yona province ena ya Foreisetata e ntle ena ya mona e kgabileng haholo ka kgotso. O tle o kgone ho bona le ho bona naha ena ya rona ka botlalo, o bone diphoofolo tse hlaha tse ntle tsa South Africa kapa yona Afrika Borwa.

Sena se ntshwara ha bohloko hobane rona batho ba hlokang dikoloi kapa ona makoloi. Re lokela ho fumana tsona dipalangwang tse kang tsona, dibese kapa ditekesi. Empa ditekesi di tura haholo holo ho feta dibese. Ho mmeng sena se tla re ama haholo rona batho ba palamang ba neng ba sebedisa dibese ho ya mesebetsing. Ka ha ke tsona tse nne di na le ditheko tse tlase. Ho mmeng jwale re lokela ke hore re ye ditekesing, re ilo palama ditekesi ka ditheko tse hodimo. Tseo di tla re ja pokothong ho mmeng di fokotse seo re neng re se kenya ka tlung.

Ee, ke ithutile hantle. Ha o park-a koloi, mohlomong ke re o e park-a ka lehlakore. O lokela ho sheba hore na koloi ya hao e bolelele bo bokae. Ho mmeng o shebe bolelele ba sebaka seo o se sietswe hona moo. Ho mmeng o shebe di dipone tsa hao se ka lehlakoreng la letsohong le letshehadi, le se ka lehlakoreng la letsohong le letona, o shebe se dipakeng. Ho mmeng o kene, o kene ka nko, o ye pele. O kgutle hanyenyane ka santhao o ntso shebile ka diipone tsa hao. Ka ofela ha tsona di le tharo jwalo ka ha se ke boletse. Ho mmeng o be o isa koloi ya hao pelejana hanyane. E be o qetile mosebetsi wa hao.